Ee, nka ka akantsha merogo e mengwe go tshwana ka thepe e na le di vitamin-i A le C le Calcioum le Iron. E latelang leswe e humile ka di protein-i e ka dirisiwa jaaka morogo o o apewang kgotsa o o omisitsweng.

Go jala diapole o tshwanetse o bosa bo bo o shebe bosa bo bo siametseng, mefuta ya mobu, go jala le tlhokomelo go ungwa. Sa bobedi go jala dipanana tshwanetse o lebelele bosa bo bo siameng gape mofuta wa mobu, go jalwa le tlhokomelo. Tlhokomelo ke ka akaretsa gore go tlhokega go sekaseka mobu pele o jala. Go dirisa monyolo a tlholego go oketsa phepo ya mobu, go tlhokomela ditlhare ka go lakola.

Ga o jala ditamati o tshwanetse o kgethe lefelo le le siametseng go jala le ga bobedi go jala peo ya ditamati. O tshwanetse o nosetse, o tshwanetse go tlhokomela. Go rojwa ga ditamati sa borong. Nako ya gago ya go rojwa o tshwanetse go e tseba, mekgwa ya go rojwa le go boloka. Sa boraro o tshwanetse o tlhokomele se o se dirang gore ditamati tsa gago di sebe di a šwa.

Go simolola pele go jala rooibos o tshwanetse o kgethe peo. Peo ya rooibos e tlhoka go tshwarwa ka tlhokomelo sa pele. Ga o jala peo o tshwanetse o lebelele gore mobu mo o jalang peo o na le drain-naga tse dintle ebile gape peo e jalwa mo mobu o le bobotlana. Sa boraro go tlhokomela ditlhare, go nosetsa ka bonolo matsatsi le matsatsi. Go roba peo o tshwanetse go roba ditlhare, ga bobedi go tlhopa le go omisa, sa boraro go phutha le go phakela. Ga o dirisa peo tshwanetse o tshele metsi a a belang mo koping ba ba ntsi ba itse .

Rooibos sa pele ke gore ga e na caffeine-e, sa bobedi e fokotsa bolwetsi le go le go tokafatsa boroko. Sa boraro ke gore e na le tse di lwantshwang malwetsi, e tokafatsa tsamaiso ya mala, e tokafatsa letlalo, e ka fokotsa kotsi ya bolwetsi jwa pelo.

Sa pele e ka simolola gore diphetogo tsa bosa le mobu o o sa nang phepo e e lekaneng. Dikokwana le malwetsi, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa temo, mmaraka o sa ikanyegeng, tlhabololo ya kitso le thuto, tlhabololo ya thekenoloji le tse di latelang.

Sa pele e tla nna le gore ke diphetogo tsa bosa le komana, dikokomane le malwetsi a ditlhare. Tsa boraro e tla nna le gore ke ditlhwatlhwa tse di kwa tlase mo mmarakeng, go palelwa ke dipalangwa le tlamelo ya mmaraka, tlhaelo ya matlhole le ditlamelo tsa temo.

Sa pele go dira dijeme le di paste-e tsa maungo. Sa boraro go dira matute sa boraro go omisa maungo ka metšhini kgotsa letsatsi, go dira ditshutlwa tsa maungo. Sa bone go tsenya maungo mo dijong tse di apeilweng go dira oil-e kgotsa ditlhatswa tsa letlalo tse di nang le maungo.

Sa pele e ka nna dipanana ka gore di bonolo go dija ebile gape di jewa ke bana le bagolo. Sa bobedi ke diapole, diapole di na le tatso e e monate. Sa boraro dinamune di humegile ka di vitamin-i, di thusa megare ya batho di na le metsi a a monate. Engwe gape e ka nna diterebe, diterebe di ka jewa kgotsa di omisitse.

Sa pele ke dipotata, dipotata di na le dikotla ebile gape di oketsa matlha. Sa bobedi ke ditamati, ditamati di na le tatso e e monate, di ka jewa kgotsa di apeiwe. Sa boraro ke dikarote, dikarote di thusa matlho, di ka jewa kgotsa di apeiwe le tsone le tlhotswe. Le melemo ya go tokafatsa mala le dieiye, dieiye di oketsa tatso mo dijong, di ka boloka lobaka lo loleele.

Dithoro le mabele di jalwa ka bontsi mo mafelong a a omileng. Di kgona go itshokela komana ka jalo, di thusa balemirui ba bannye go nna le dijo. Sa bobedi di dira gore balemirui ba seke ba ikaega ka dijo tsa lefatshe le le kwa ntle, ba kgone go ikemela ka dijo tsa bone.

Wine farming ke temo ya diterebe tsa vein. Ditlhare tse di jalwang ke boikarabelo jwa go dira vein eseng fela go jewa maungo. E akaretsa go jala, go tlhokomela, go roba le go dira vein ka mekgwa ya sejwalejwale kgotsa ya setso.

Sa pele ke lefelo le le nang le letsatsi e le lekaneng. Sa bobedi mobu o o siametseng temo. Sa boraro metsi a a lekaneng kgotsa mokgwa wa nosetso. Sa bone dithoto tsa temo tse di motlhofo. Sa boraro peo kgotsa ditlhare tse di siametseng tikologo ya gago.